Ziningi izingozi zokuthembela ezindleleni zomdabu kuphela, kodwa ngizoqela ukukhuluma ngeyodwa eyingozi kakhulu esibhekane nayo emiphakathini. Nanoma ngaba umphakathi ongekho emakhaya nala emadolobheni, ukuba uma umuntu egula maybe anesifo segciwane, ahambe aye kumlaphi wendabu ukuba amphilise ekubeni ngabe uphuza amaphilisi ekuthiwa ama-ARV. Lawo maphilisi esaziyo ukuthi ayalilapha igcikwane, noma angalilaphi igcikwane kodwa ayakwazi ukuthi amenenje ukuthi umuntu aphile isikhathi eside. Ngoba sibabonile abantu baphila iminyaka eyishumi, iminyaka eyishumi nambili ngalo , ngalo le philisi. Kodwa mawungathatha ithemba lakho ulibeke kubalaphi bendabu angeke ucede even i-three months, uzobe sowusishiyile emhlabeni.

Kuyahluka. Okokuqala, ngingaqala ngimkhuthaze ukuba aye esibhedlela ayohlolwa ezwe ukuthi odokotela besesibhedlela bathini? If ikhanda lakhe alipholi, and kuyahluka ngokuthi yini okunye futhi akubonayo. If umuntu obonisiwe amanzi, if umuntu nje onokuyenza izinto eziphethelene nabantu abaphansi. Ngingaphinde ngimtshele ukuthi lokhu akuhambelani nokwesibhedlela, kodwa kuhambelana nokuba ahambe ayothwasa ngoba vele bakhona abantu, ebanawo umoya wabaphansi. But okokuqala umuntu kumele aqale ngakho, kumele aqale aye esibhedlela abheke ukuthi yiluphi usizo angaluthola. Makangalitholi usizo aphinde abheke futhi angayi emntwini oyi-one afune usizo. Ahambe abantu noma bangabayi-three bababeyi-four abuze ukuthi inkinga yakhe yini kula bantu besintu. Bonke uma bakhuluma into eyi-one, ukuthi unabantu abadala angakaqala, aqhubeke ahambe athathe indlela yokuyothwasa.

Izinkundla zokuchumana nomsakazo zingabamba iqhaza elibalulekile lokuhlela umndeni. Njengasezinkundleni zokuqhumana, abantu bangavula i-WhatsApp group la kukhulunywa khona ngokuba uma ufuna ukuhlela umndeni mele wenzeni. Nakanjalo nasemsakazweni kukhona abasakazi ebangakhuluma ngamathophikhi ukuthi yini ekumele uyenze uma ufuna ukuhlela umndeni, and umndeni uhlelwa kanjani? Yiphi izinto ongabhekana nazo uma uhlela umndeni. If kungukuthi khona izinselelo ozobhekana nazo, ukhona ukuzindlula kanjani? Like, ama-advice-izi, motivational speaker. bakulekelele bakulekelele ukuba, undlula kanjani eziseleleni obhekana nazo uma uhlela umndeni.

Iyoh, dokotela dokotela! Iyoh, mhlengikazi mhlengikazi! Ngicela ningisize tu? Nayi ingane, ingane beyidlala nezingane iy'ngane yawa yasaphazeka phansi, ngathi ilimele kakhulu. Angazi yini inkinga! Iyopha ! Iyopha, dokotela cela usindise ingane yami tu? Ngiyakucela. Mhlengikazi, cela ungincede tu? Angazi ingaze ishone la ingane yami, ishonele ezandleni zami! Bengicela tu, uyihlenge tu? Cela ube nayo, ngicela . Ngicela uyibheke ukuthi yini inkinga? Ithulile ayisakhulumi manje. Iwe esihlahleni ezinye iy'ngane ziye zabaleka. Ngiyithole ilele iyodwa lapha phansi, bathi iwe esihlahleni. Iyoh, doctor angazi ngenzeni tu. Ngicela uncedo ngicela uncedo ngicela uncedo tu! Ngicela ningincedeni, ingane yami yokugcina. Yoh, ingangishiyi emhlabeni! Yoh, dokotela yoh, dokotela ngithembe wena, ngicela uyincede. Yihlenge dokotela.

Abantu esebadala esebakhulile abangakwazi ukuzinakekela, uyakhona ukubathatha ubayise endaweni la kunakekelwa khona abantu asebadala, phecelezi i-old age home. Mina ngala ngihlala ngakhona ikhona i-old age home, ayikho sekudeni nala engihlala khona. La abantu abadala abanakekelwa khona, baphiwa ukudla okurayidi, bagezwe, bawashelwe, ba-exercise-e, banakekelwe, baphathwe kahle njengabantu abadala. Nawe noma uthanda ukusiza uyakhona ukuya nanoma ungekho owomndeni wakho olapho. Kodwa uyakhona ukuya uyomikisa iy'mpahla, u-donate, i-charity, u-donate ingubo, ufike udlale nabogogo, ubaphekele, upende. Noma ngabe yini wena ongakhona ukuyenza, or ofisa ukuyenza uyakhona ukuya. Kuphuma nje othandweni lakho nakukuthi ufuna ukusiza kangakanani, nakanjani.

Inkulu indima engadlawa phecelezi ama-mobile klinikhi ekuhleleni umndeni. Ngoba uma kuhlelwa imindeni kumele uwazi ukuthi uphathina wakho lo ofuna ukuhlela naye umthemba kangakanani? Ngokuba nizohlangana ngobenyama ninganasivikelo. So, kufanele ukuba kube khona abantu ebazoniyala ukuba niqhale ni-check-e. Nizi-check-e ngokwegwazi, ni-check-e izifo eninazo, ni-check-e ukuba empilweni zenu, ngokuba angeke nawe uthande ukuyenza ukuyenza, ukuyakha umndeni nomuntu onesikhathi , osalelwe isikhathi esinqane sokuba aphile emhlabeni. So, abomahambanendlwane bangadlala indima enkulu yokunqeda ba-check-e boma-health, ba-check-e igazi lomuntu ofisa ukuhlela umndeni.

Kubalulekile ukuba siqabange ngokujulile ngoba esikhathini samanje konke esikubona kumabonakude nekusizwayo emsakazweni, ney'ngoma esizimamelayo aziwuyakhi umqondo kodwa ziyawubhidliza. Izindaba esizimamelayo azikho-right ngoba silalela imigosi, nama-gossip, inhlebo. So, kubalulekile ukuba siqale sicabange ngokujulile. Umuntu ahambe ahambe a-train-e umqondo wakhe ukuthi aqabange okuhle nokulungile. Aphinde a-train-e ingqondo yakhe ukuba iqabange ngokujula. Umuntu mele afunde iy'ncwadi, ahambe aye ema-library ayofunda iy'ncwadi ema-library. Nezinto esizimamelayo, esizibukelayo iy'tori lezi azikho-right for imicondo yethu ngoba ziyasimosha umqondo.

Sawubona wemhlengikazi. Bengize lana ngizobuza ngibuzele umngani wami. Umngani wami ufuna ukusoka, uthi ukusoka kubalulekile. So, mina bengifuna ukwazi ukuthi ukusoka kubaluleke ngani na? Ngaphandle kwaloku engikwaziyo okuncane mina ngokusoka. Ngoba ngazi ukuthi uma usuke usoka unciphisa amazinga wokuba uthole i-HIV, or noma i-AIDS nezifo ezithelelana ngokwecansi, phecelezi ama-STI nama-STD, nangokuba ugwayi la phambili uba-clean. So, bengicela ukwazi ukuthi yikuphi okunye okubalulekile engingamgqugquzela ngako umngani wami? Nongifuna ukukwazi ukuthi yini kubalulekile, kubaluleke kangaka ukuba uma uyinsizwa usoke?

Imithi yamakhemisi iyabiza manje, ukuphila komuntu kuyadura. Yonke into manje iyabiza manje. I-medical aid ubhatala imali ezishisiwe yokuba uthole imithi e-right. Noma uya emakhemisi uyothenga imithi, akukho umuthi ozowuthola osezingeni eliphansi. Loko kungiphatha kabi ngokuba bekumele ngabe sine-free education. Uma uya emaklinikhi, ufike uhlale isikhathi eside ulinde ilanga lonke ukuze uzothola i-free medication. Kodwa uma uziyela emakhemisi ufuna uvele uthenge awufoli, kodwa amanani wakhona ayabiza. Loko akungiphathi kahle.

Sawubona wemhlengikazi. Mhlengikazi ngifike lana ekuseni, maybe ngiwomunye we-group yokuqala efikile. Ngifike ngehora lesithupha ekuseni. Since ngihleli sengize ngilambile, ngikhathele. Bengicela ukubuza ukuba kanti kuzomele ngihlale isikhathi esingakanani ukuze ngithole usizo? Ngokuba, since ngihleli abantu bayangena bayaphuma, abanye bayalithola usizo, mina ngiloke ngihleli angilitholi usizo. Bengicela ukubuza tu. Ngicela uncedo nami ningincede ngoba sengihleli, sengikhathele, sengiphinde ngaze ngalamba. Bengicela usizo tu tu, mhlengikazi?